E-e a hi ndlela ya kahle yo endla bindzu na vanhu hikuva vanhu loko va ta eka wena va ta lomba mali va va va nga ri na yona mali se fanekele u va lomba hi hi hi mali ya le hansi u nga engeteli mali ya le henhla hambileswi ku ta va u ta va a nga gain-nanga nchumu machonisa loyi a chonisaka vanhu.

Xo sungula ku hakela ka xiyimo xa le henhla, xa vumbirhi ku hakeriwa ka swilo leswi thwaseke, xa vunharhu nhlawulo lowu engeteriweke, xo hetelela ku tlherisela endzhaku mali ya vona xin'wanyana xa kona i ku ya u ya u ya tirha eka khampani leyi u kolotaka eka yona for for nkarhi wa ku leha u nga holi.

Ku hambana loku nga kona i xikongomelo, xisirhelelo, mimpimo ya ntswalo, mimpimanyeto wo hakela na xikolo xa xikweleti so hi kona ku hambana loku nga kona exikarhi ka xikweleti xa bindzu na xikweleti xa xa munhu hi vuyexe.

Ku hlongoriwa ka mintlawa leyi nga ekhombyeni, vadyuhari vo tala va pfumala mfikelelo eka tselufoni, matsalwa ya vutivisi na tiakhawunti ta mali. Leswi endlaka leswaku swi va tikela ku kuma tihakelo ta xidijitali, ku hlongoriwa loko ku nga nyanyisa ku nga ringanile loku nga kona ka ntshamiseko na na ikhonomi.

Mehe ndzi ehleketa ku nga ri mianakanyo leyinene hikuva ebangini swi ta va olovela ku va tekela hikuva a va tivi a va na swikili swo khipha mali ebangini se ndzi vona ku va ku ri miehleketo yo ka yi nga ri kahle.

I swirho swa ndyangu naswona xo sungula u u hetisisa tipakani ta vupfuni, xa vumbhiri xo hetelela ku hunguta swi swibalo na timhaka ta ta probate.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ku fanekele a hakelo xindzindzakhombo xa wa xilahlo hikuva ho ndzi ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku i swa nkoka ku hakela hikuva loko wo tshuka a lovile hina hina va ndyangu a hi nge swi koti ku n'wi lahla hikuva hikuva xilahlo xa xilahlo xa durha masiku lawa sweswi.

E-e ndzi vona swi va swi nga ri kahle ku lomba mali u ku sungula u tirhisa ndlela yo lomba mali ebangi u yaka hi yona yindlo u xava yindlo hikuva hikuva loko se u hluleka ku yi hakela e mali bangi yi teka yi teka yindlu yi ya xavisa u sala u nga ha ri na muti wo etlela eka wona.

Yi olovisa ku senda mali eka munhu un'wanyana u yo tshama u yo tshama endlwini, yi olovisa na ku kota ku vona yi olovisa na ku ku kota ku vona e balance ya wena leswaku u salele hi malini naswona yi olovisa na ku badala na ku badala na ku badala xilahlo xilahlo xa le bangi ya wena.

E-e ndzi vona swi nga ri kahle ku kombela xikombelo xa mali loko u nga tirhi hikuva hikuva u ta yi hakela hi yini u nga tirhi so swa antswa ku va u tshama u nga na mali na na ku va u lomba u kombela xikombelo xo lomba mali hikuva se swi ta ku vangela swikweleti swa ku ka u nga ta swi hakela eka mundzuku.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga lexi ndzi nga xi nyikaka munhu loyi a xavaka yindlu ro sungula i xa ku a veka mpimanyeto wa mali, xa vumbirhi kombela u nga si xava, swa vunharhu rhangisa swilaveko swa wena emahlweni swo aka yindlu, xa vu xo hetelela lava nkomiso wa xi professional.

A swi ta ndzi endla ndzi titwa ndzi nga tsakanga hikuva se a ndzi tshembe leswaku xifunengeto xa xa ndzindzakhombo wa xifunengeto xa vutomi se ndzi na xona se hi swa a swi ta ndzi endla leswaku ndzi nga ri kahle emoyeni hikuva hikuva ndzi loko loko ndzo tshuka ndzi lova hi minkarhi ya ku va ndza ha hlengeleta mali yin'wanyana se ndzi ta vangela ndyangu wa mina khombo ra ku ndzi ta lahliwa kwihi.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga va nyikanga xona i xa ku ku fanekele va tsundzuka leswaku bangi loko loko wo hluleka ku yi hakela yi teka yi teka goza ra ra ku ku yisa ekhoto kumbe yi teka goza ro teka yindlu ya wena yi yi xavisa u sala u nga ha ri na muti.

Hi ku hlanganisa switirhisiwa swa swona switirho swa switokofela swi nga fikelela mali yo tala leyi nga ha tsandzeka ku yi hlayisa kumbe ku yi fikelela hi ndlela yin'wana.

Ku hakela mali ya le bangi eka inthanete swi endla leswaku ku hakela mali ya le yunivhesithi swi olova hi ku nyika ku olova rivilo vuhlayiseki ni ku cincacinca ku hava maendzo ya poso kumbe ya munhu hi xiyexe.

Ku hlayisa mali hi ku hlangana swi vula leswaku mali ya wena loko se u ta yi kuma u ta yi ta vuya yi yi yi yi yi tele yi ri na ku engeteleka ko karhi, naswona yi hambanile ni ku hlayisa mali hi vuyexe hikuva mali loko u hlayisa mali hi vuyexe wa kota ku tlhela u teka u tirhisa loko u va u humelele hi khombo, kambe kambe mali yo hlayisa hi ku hlangana swi hlamusela swa ku hambi wo humelela hi khombo a wu koti ku yi fikelela nkarhi wa wena wu nga se fika swa ku u yi fikelela.

Munhu u swi tivisa hikuva nomboro ya yena akhawunti loko va mu nyika khadi ra ra le bangi nambara ya yena ya akhawunti ni mavito ya yena ma va ma tsariwile ko kwala emahlweni ka ka khadi naswona loko va ku fakelile epu eka riqhingho, epu ya bangi ya khipa tinomboro ta ta akhawunti ya wena ya bangi.

Makhadi ya xikweleti ma nga ha va na mali ya lembe na lembe yo hakela mali ya vufambisi na ku hlayisa leyi fambelanaka na ku humesa na ku lawula khadi.

Mhaka ya thekinoloji yi olovise hikuva loko u la ku send-a mali a wa ha yi ebangi wa kota ku send-a mali eka riqingho, naswona na loko u lahlekele hi khadi ra le bangi a wa kota ku khipa wa kota ku khipa mali ebangi hi ku tirhisa tinambara leti leti va nga ta ku nyika tona eka riqingho ku va u kota ku khipa mali ya wena u nga ri na rona khadi.

Ndzi nga ti hlanganisa na bangi ku tiva leswaku hikokwalaho ka yini ri ariwa ndzi languta mhaka leyi xikweleti na swin'wana ndzi tlhela ndzi endla xikombelo nakambe loko se loko se swi lunghisiwile swilo swa mina swa ku ndzi nga tlhela ndzi kombela debiti.

Mimpfuno wa switokofela, ku laya hi swa timali, ku fikelela mali, ku durha ka le hansi, na nseketelo wa vaaki, mintlhontlho mintlhontlho ya xiphemu xa xitokofela, i vukanganyisi ku cincacinca loku nga nyawuriki na timhaka ta ku tshembana.

Tanihi mutirhi wa le bangi ndzi nga tsundzuxa ku veka tipakani ta mali aka nkwama wa xihatla na ku endla mpimanyeto wa mali, leswi swi pfuna ku lawula timali ku kurisa rifuwo ni ku fikelela tipakani.

EAfrika-Dzonga ndzindzakhombo wu tlanga xiave xa nkoka eka ku nyika nseketelo wa mali na wun'wana eka ndyangu lowu katsekaka eka mangu ya movha.

Ina u nga tirhisa khadi ra wena ra debit eka inthanete kambe tiyisisa vuhlayiseki bya sayiti na ku languta akhawunti ya wena leswaku yi hlayisekile.

Ndzi swi vona ku ri swilo swa kahle hikuva mali leyi ya mudende u yi tirhisa hi nkarhi lowu wena u lavaka ku yi tirhisa ha wona.

Ku hava ku hakeriwa hi mali ehofisini ya xikolo hikokwalaho ka swivangelo swa vuhlayiseki, hakela mali ya xikolo eka inthanete hi ku tirhisa wabusayiti ya xikolo na EFT.

Ku hava ku hakeriwa hi mali ehofisini ya xikolo hikokwalaho ka swivangelo swa vuhlayiseki hakela mali ya xikolo eka inthanete hi ku tirhisa webusayiti ya xikolo na EFT.

Machonisa va kanganyisa vanhu hi ku veka ntswalo wa le henhla na ku pfumaleka ka ku va erivaleni.

Ndzi nga sungula hi ku hakela mali ya xibedhlele ku tiyisisa rihanyo na vuhlayiseki bya n'wana kutani ni ndzikisa mianakanyo ya mina eka ku hakela mali leyi ndzi yi lombeke.

Yi tsakeriwa ngopfu hi vanhu lavakulu hikuva ya olova naswona mali yi hatla yi famba hi xihatla.

A ndzi ta ya ekaya ka yena ndzi ndzi ya teka nhundzu leyi ri yi ringanelaka mali leyi a leyi a nga yi lomba eka mina.

I ku olovisa xibalo na ku antswisa vufambisi bya swa timali.

Tindlela leti a nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya yena xo sungula i ku downloader app ya bangi epu ya bangi yi khome swilo swa akhawunti ya wena swo fana ni ku cheka balance, na ku send a mali, na ku endla cash send.

Tibangi to hambana to yo sungula i Capitec, Capitec loko u endla e-wallet yi teka ten rand ya vumbirhi ku nga FNB, FNB loko u endla iwalete yi teka forty-rand mina ndzi nga tirhisa ka Capitec hikuva Capitec hi yona leyi nga chipa ku tlula hinkwato tibangi ka ku endla iwalete naswona ni loko u khipa mali.

Tindlela to to hlawula to hakela swikweleti ku katsa na ti-debit orders ti-order to yimisa naswona leswi nga ha va ka tindlela to hlawula ku hakela ka ha ri na nkarhi kumbe ku hungutiwa ka xikweleti.

Ma kombisa ma nga ri kahle hikuva loko munhu hi siku leri a nga tsarisa leswaku mali yi ta kokiwa u kuma swa ku mali a nga na yona yi endla nga ku nge benki bangi a ya ha endli swona loko se yi sendela loko se yi rhumela meseji yi hlaya leswaku mali ya laveka se yi endla e munhu luya a titwa a tikiseriwa.

Manana ndzi nga n'wi byela leswaku mpfuneto wa swa vutshunguri wu kahle hikuva wa hikuva loko u vabya wa ku hatlisela naswona xibedhlele xa mfumo a xi kahle hikuva loko u vabya a xi ku hatliseli na mimirhi loko yi herile a va ku nyiki leyi nga sala, va ku byela leswaku yi helile kambe mpfuneto wa swa vutshunguri wu tshama wu ri na mimirhi naswona loko u vabya va ku nakekela hi ndlela leyi faneleke.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko vo tshama va nga hakeli swikweleti swa vona va va nga khomiwa naswona va ta yisiwa emaphoriseni hikuva i nandzu ku va u tshama na mali ya munhu u nga n'wi hakeli.

Vubihi bya student loan i ku va loko se a hetile ku dyondza a sungula ku tirha va teka mali ya yena ya muholo hinkwayo va n'wi siyela mali yitsongo, a yi fani na NSFAS hikuva NSFAS va teka mali yitsongo mara student loans va teka ya ku tala fifty percent.

Va machonisa va laha ndzi tshamaka kona va tiveka hikuva hikuva loko u lomba mali va teka khadi ra peceni va teka khadi ra wena na ra le bangi va tshama na rona, leswi va endlela leswaku loko u hluleka ku hakela va ta koka ka mali ya peceni ni mali leyi u holaka yona loko u tirha hikuva makhadi lawa va va va tshama na wona.